Ukufaka i-Wi-Fi emabhasini ahamba amabanga amade kungaba yinzuzo enkulu enkampanini. Abagibeli bangakwazi ukusebenzisa i-inthanethi ukuze basebenze badlale noma baxhumane nabathandekayo babo. Ukwenza uhambo lube lubemnandi. Lokhu kungakhuphula inani labantu abakhetha le nkampani okwandiseni inzuzo yayo.

Izaphulelo zabafundi u-Uber no-Bolt zingabasiza bathole ezokuhamba ezishibhile neziphephile, kanti nezinkampani zingathola amakhasimende amaningi. Lokhu kungakhuphula ukusetshenziswa kwezinsiza zabo.

Ukukhuphuka kwentengo yamabhasi kungaba nomthelela omubi kubagibeli, ikakhulukazi labo abangasebenzi noma abafundi. Bangase bakhethe ezinye izindlela zokuhamba ezifana namatekisi noma ukuhamba ngezinyawo. Okungase kwehlise imali engenwa inkampani yamabhasi.

Okungenani angazama ukutshela iziphathimandla noma abanye abashayeli ukuze bathole usizo. Uma kungenzeka azame mhlampe ukuma endaweni ephephile ukuthi akwazi ukusiza lo muntu amshayisile.

Uma abashayeli bamabhasi bengathola ukuqeqeshwa okungcono nemiholo engcono, bazosebenza ngokuzimisela, banciphise amaphutha emgaqweni, futhi bakhombise ukuziphatha okuhle. Lokhu kungathuthukisa ukuphepha nokusebenza kahle kwezokuthutha.

Izitimela ezintsha zingaphepha ngenxa yobuchwepheshe okuthuthukisiwe, yizinhlelo zokuvikela ezithuthukisiwe, izinsimbi eziphucuziwe kanye nokuqapha okuqinile ukuphepha kwabagibeli.

Uxolo bhuti, kodwa kufanele uhloniphe ulayini njengabo bonke abanye abantu. Sicela ume ekugcineni kolayini ukuze sonke sithole amathikithi ngendlela efanele, siyacela please.

Yebo, ngake ngathinteka esitelekeni samabhasi, kwakunzima ngoba kwadingeka ngithole ezinye izindlela zokuhamba. Njengokugibela izitimela noma amatekisi. Kwakubiza kakhulu futhi kuthatha isikhathi eside ukufika lapho ngiyakhona.

Ngalesi simo, kungafanele ngiqale ngixhumane nabasebenzi besiteshi ukuze ngibike ukulahlekelwa izikhwama. Ngemuva kwalokho ngixhumane nenkampani yebhasi ukuze ngithole usizo lokuthola izikhwama zami. Uma kungekho umphumela, ngingathatha izinyathelo zomthetho noma ngibike emaphoyiseni.

Yebo, ngake ngaba nengxoxo ethakazelisayo, nomuntu engingangamazi ebhasini. Sasiqhubeka nohambo olude futhi saxoxa ngezindawo esizifisayo ukuzivakashela nesazivakashela. Izifiso zethu nokuhamba nokuthi siphila kanjani ey'mpilweni zansuku zonke, kwakumnandi kakhulu futhi kwangisiza ukuba ngizwe izindaba ezithokozisayo kuyena.

Yebo, ngake ngabona into edabukisayo ebhasini elihamba ibanga elide. Kwakukhona umama wayehamba nengane yakhe encane kodwa, ngenxa yokuswela imali, wayengenakho ukudla okwanele kuye. Abagibeli basiza ngokumupha ukudla futhi lokho kwangithinta inhliziyo kakhulu.

Isiteleka samabhasi singadalwa iholo eliphansi, yizimo zokusebenza ezingezinhle, noma ukunyuka kwamanani kaphethiloli.

Ukuqoqa imali kumuntu ohleli phambili kungaba umsebenzi onzima, ikakhulukazi uma igcwele itekisi. Kuyasiza kodwa kungcono uma umshayeli enomuntu oncelisayo.

Hhayi bona, ngoba isikhala sikhona nje lapha ngemuva, nakhu ngiyasibona, yinindaba uthi mina angeke ngikwazi ukugibela? Yinindaba uthi isikhala asikho uyabo ukuthi udlala ngami?